Ba tla tshwaneha ho etsa leano la kgwebo, business plan. Leano lena le lokela ho kenyelletsa palo ya dikolobe tseo ba batlang ho qala ka tsona sepheo sa bona nako e ba batlang ho e nka ho kotula melemo tse latelang. Ba tla fumana tlhahisoleseding e felletseng. Ka ditlhoko tsa leruo la dikolobe. Ba hloke ho tseba mofuta wa ntlo kapa sehlopha seo se loketseng bakeng sa dikolobe, mefuta ya dijo tse hlokehang le ditjeho tsa dijo tsa beke le beke ditlhoko tsa bophelo bo botle, ente, ngaka ya diphoofolo le tshireletso ya bophelo, metsi a hlwekileng le ya lekaneng letsatsi le letsatsi.

Balemi ba nang le naha tse nyane ba ikutlwa ba le tlasa kgatello e tswang ho ba na le matla le disebediso tse ngata. Ho hlokahala mekgwa ya hore ba bang le ba bang ba le tokelo e lekaneng ya ho sebetsa le ho phedisa ke hore ba thola tlhodisano e sa lekaneng le ho reka dihlahiswa ka theko e tlase. Ho ba sitisa ka ditokomane kapa molao, ho reka kapa ho hira naha e ngata ka ho balimi ba baholo ba e na le tjhelete, ba ka reka kapa ba hira lefatshe lohle ba siya balemi ba banyane ba sena sebaka sa ho lema sena se baka kgatello le ho nyahama, ho ba banyane le ho ba kgaola metsi le ditsela tsa ho fihlella balemi ba baholo ba bang ba beha meeding kapa ba kgaola ditsela tse metsi ho etsa hore balemi ba banyane ba sitwe ho nwesetsa temo ya bona ka nako e nngwe ba ba thibela le ho feta ka meeding kapa tsela tse itseng.

Mefuta ya dikgoho tse sebediswang ho etsa kgwebo ke dikgoho tsa mahe. Dikgoho tsena di ruisa ka mahe a letsatsi le letsatsi di qala ho behela ha dilemo di ka etsang five, to six ya dikgwedi. Mefuta e tsebalehang ke Lohman Brown le Highline Brown le dikgoho tsa nama broilers dikgoho tsena di ruisa bakeng sa nama mme di hola ka potlako matsatsi a ka bang thirty five le ho forty two. Mefuta e tsebelehang Ross e fana ka nama e ngata e boima ka hara nako e hutswe jwang, ebile dikgoho tse ding ke dikgoho tsa setso indigenous chickens. Dikgoho tsena di bitswa free range kapa dikgoho tsa lapeng, di mamella mafu, di a katisa ka tlhaho, mme nama ya tsona e tumme haholo mmarakeng.

Ke nnete hore basebetsi ba dipolasing ba sebetsa ka thata haholo, mme hangata ba sebetsa tlasa maemo a sa lokang kapa a thata. Ke ka ba fa bophelo bo betere ka ho ba fa meputso e lokileng le e tsietsing, ho ba fa sebaka se reletsehileng sa ho sebetsa. Thuto le kutlwisiso o ba fa ditshebeletso tsa motheo tshireletso ya ditokelo tsa bona. Ho ba mamela le ho ba hlompha beng ba dipolasi le setjhaba ka kakaretso, ba lokela ho bontsha tlhompho le kutlwelo, botho ho basebetsi, ho ba mamela ha ba hlahisa ditletlebo kapa ditlhoko ke mohuta wa bohlokwa ho batho bana ba fuwa ditlhoko tsa bona tsa motheo ba hlomphuwa ebile ba fuwa menyetla ya ho hola ba ka sebetsa ka mafolofolo, ba tshepe mesebetsi ya bona, mme bophelo ba bona ho ka ntlafala haholo.

Malome o tla tshwana ho rekisa nama ya kolobe o tla kgetha ho ruwa dikolobe tse seng di hodile mme a rekise nama ka dikoloto kapa boima ka kilogram ho rekisa dikolobe tse phelang. Haeba malome a sa batle ho kena ka botebo tabeng ya ho rua, a ka rekisa dikolobe tse hodileng ho batho ba batlang ho qala dipolasi tsa bona. A rekisa dikolobe tse nyane ho balemi ba bang kapa batho ba batlang ho di hodisa, a etsa leano la tlhahiso le thekiso malome o lokela ho etsa leano le hlophisitsweng le kenyang palo ya dikolobe tsa tlhaho rekiswa kgwedi le kgwedi palo ya ditsebo tse tla tswela le ho hodiswa ho rekisa manyalo a dikolobe. Manyolo a matle haholo a tlhaho a arolelana manyolo le balemi ba meroho, kapa masimo a rekisa ka di-kilogram kapa mekotla.

Ee, lefatsheng la Afrika Borwa ha ho bonolo hakaalo ho ba rapolasi ka hobane batho ba se ba kenelletse haholo di-tender-eng leho kenyeletsa bo masepala ka ditjhelete hore ba fane ka dipolasi ho bathong ba ba tsebang, ba rekisa naha bathong ba ba tsebang fela ba e bitsa ka hore ke bribery. Ha ho sa le bonolo haholo jwale ka hobane dipolasi tsena, masepala ba re kenella ba hire di-mine tsa ho ira oli le ho tjheka di-mineral e tse tla tsamayang di yang mafatsheng ka bophara. Ha o sa le bonolo haholo hoba rapolasi.

Nna sebaka ke dula sebakeng se o se nang teng, motjheso, sebaka se ommeng, jwalo ka hore kapa sebaka se nang leng pula e nyane. Dijalo tse loketseng mona ke mabele monyaku, dinawa tse mamellang komello le moroho o kang moroho wa setso kapa sepinatjhe. Tsela ya ho di hlokomela sebedisa manyolo a tlhaho lema ka nako ya dipula o sebedise mekgwa ya drip irrigation kapa o bokelle metsi a pula ka matanka kapa dikupi ke hona se thusang hore re jale ha bohle moo le hore ho fetoha ha pula kapa pula e ngata ho bokella metsi a pula le ho wa boloka. Kgetha dijalo tse mamellang komello, tshireletsa dijalo ka ho kgaola kapa ho jala difate tse fanang ka moriti letsatsing leo.